Isikhathi lapho kudlulele khona umuntu omthandayo, abantu bake babe nocinzeleka kakhulu ngokomoya. Ukuba nomasingcwabisane noma uhlelo lokungcwaba kuyasiza kakhulu kwenza ukuthi iy'nkinga zakho zehle kanti nengcindezi ayifani nokuthi uphinde futhi ube nengcindezi yokuthi uzomfihla ngani umuntu wakho othandiweyo nangokuhlela uhlelo lomngcwabo. Kepha ubhekana nengcindezi yobuhlungu bokudlulelwa ngothandiwe wakho kuphela ngale kwezinye zey'nkinga ezingaphezulu. Ezingadala ukuthi ugcine unesifo secindezeleko ngokwengqondo. Kuhle ngalokho ukuba nomshway'lense ngoba ukufa kufika noma inini awukwazi ukuthi ungakuhlelela.

Ibhalansi encane, ibhalansi encane okufanele ubenayo ebhangini lakho ngosuku. Ukuyi-check-a ungangena kwi-app yakho yokubhanga, mese uyabheka laphaya, u-check-e amabhalansi imininingwane yamabhalansi akho. Mese ubheka futhi ukuthi ama-requirement akhona athini, uzobe usukwazi ke lapho ukubona ukuthi ibhange lakho linemali engakanani encane efaneke ibe khona ekupheleni kwenyanga.

Uma ufuna ukuboleka imali, kubal'lekile ukuthi uqale ubheke is'ko sakho sezikweletu uphinde ubone ukuthi udinga malini. Ubheke bonke ababolekisi mese uyabheka nokuthi kuhlukana kangakanani imali eyengeziwe oyikhokhayo. Uphinde uphathe zonke izinto ozoy'dinga okumazisi wakho iy'tatimende zakho zasebhenki zezinyanga ezintathu kanye nekheli lakho. Ubale zonke iy'dingo zakho zenyanga nemali ozoyikhokha.

Uma uboleka imali kumashonisa, umashonisa bavamise ukuthatha izinto ezibal'lekile. Bathatha omazisi bakho okuyinto ozoba bazoba nesiqiniseko ngayo ukuthi imali yabo uyayikhokha, bathathe impahla yasendlini. Leyonto ayikho yinhle ngoba kungenzeka udinge ukuyisebenzisa lezo zinto singakashayi isikhathi enivumelene ngaso sok'khokhelana.

Uma ujoyina umshway'lense wezimoto zenkampani zomshwalense amanani akhona, awafani. Amanye kuhluka ngokuthi usuneskhathi esingakanani ushayela, ubulili bakho nokuthi ushayela ngey'khathi ezikanjani. Uma ushayela ebusuku ukhokha imali enkudlwana, nokuthi uhlala kuyiphi indawo. Bayabheka ukuthi indawo ohlala kuyona ukuntshontshwa kwey'moto noma izingozi zakhona zingakanani. Kufanele wenze isiqiniseko sokuthi yonke imininingwane ayishintshi ikheli ohlala kulona alishintshi. Mekuwukuthi uwena obhalise ukuthi uwena kuphela oshayela leyo moto kufaneke kuhlezi kuwena ngoba uma ngabe isengozini ingahambi wena, ingeke uzuy'khokhele umshwalense. Futhi kufaneke uthathe umshway'lensi okwazi ukukhokhela nomunye umuntu umengabe ey'limalile engozini.

Umkhiqizo omusha womshway'lense wezempilo engingaw'faka ungaba lula ukuthi umuntu nomuntu afinyelele kuwona. Phecelezi ungakwazi ukuthi ukhokhe ngekhadi noma ikuphi la osuke uye khona. Futhi ukwazi ukuthi ungathenga amasheya nanokuthi ube usebenzise ubuchwepheshe obusha njengo-tap-to-pay la okhona osebenzisa umakhalekhukhwini wakho ukukhokha nokukhokhela mengabe usukwazi uku-claim-a. Ukwazi ukuthi ubene-medical aid ngaphezulu.